Umqhubi wemoto kufuneka aqaphele imiyalelo yendlela ngokwemiyalelo esendleleni, ebekiweyo kwiifoto ezisendleleni ukuze akwazi ukunika umqhubi webhayisekile ithuba. Amvulele nendlela, nomgama olungileyo ukuze akwazi umqhubi webhayisekile and kwaye nobomi bakhe azive naye ekhuselekile. Bubalulekile kaloku ubomi bomqhubi webhayisekile.

Ilizwe endinganqweneli ukulindwendwela yiIraq. Isizathu sokuba ndithi andinqweneli ukulindwendwela eli lizwe kukuba kwasoloko kukho amazwe . Abantu bahleli nje bayabhubha ngobuninzi, kubhubha abazali babantwana, kubhubha abantwana kweli lizwe. Kuhleli nje kukho iimfazwe, kuhleli nje kukho iibhombu, kuhleli nje kuwa ezinkulu ziwele abantu, abantu bayasweleka ngobuninzi.

Ethe sadibana njengabasebenzi sabeliqela siye ke ngoku sikwazi ukuthethathethana nomqhubi ukuba asiphe isaphulelo sokubhatala kuba size siliqela. Ngoko ke nomqhubi uyasinika ke loo nceba yokuba asibhatalise umhlawumbi imali esisaphulelo nge-percentage ethile. Kwaye ke ngoku kulula nokuba emsebenzini sifike ngethuba kuba xa uhamba ngemoto eyeyakho awudibani neemoto ezinintsi ezizisiphazamiso endleleni njengoko ubuzawuphazamiseka xa ubuzawube ukhwele iteksi.

Lolwam, ndicela mhlobo wam uthathe ibhanti eli lesikhuseli lilapha esitulweni uziqhagamshele ngaso kuba ke iza kutwitwiza ikuxelela into yokubana ikhona into ongayenzanga ngokulungileyo. Faka ibhanti lakho ukuze ukhuseleke .

Lubanzi, ndicela mhlobo wam uthethe nomntwana wakho. Ewe, ndiyayiqonda into yobana umntwana wakho uyazingca ngaye uqhuba kodwa akakabikho selungelweni lokuba akwazi ukusebenzisa isithuthi. Kuba kaloku uza kudibana namagosa, amagosa endlela xa efumanisa ukuba akakho selungelweni lokuqhuba imoto, akanayo ilayisensi, uza kubanjwa avalelwe imali kuba kaloku ubeka ubomi babantu ebungciphekweni nasebungonzini.

Iingxaki abadibana nazo kukuba iimpahla okanye imithwalo leyo ithatha ixesha ukuphuma kwelo lizwe ukubheka kwelinye ilizwe ukubangaba mhlawumbi irhafu ayikahlawulwa. Kwaye xa ngaba kuthathwe iinkcukacha ezingezizo okanye ezingaphelelanga zemithwalo leyo, loo nto ingabangela ukuba imithwalo ithathe ixesha ukuhamba okanye ukuphuma elizweni ukuya kutsho kwelinye ilizwe.

Ewe, ndikhe ndizive ndinoloyiko kuba kaloku kukho amaxesha oye othi udibane nootsotsi endleleni okanye izikrelemnqa. Kulapho ke ngoku kwiilokishi esihlala kuzo siye sifumanise into yoba sinengxaki kuba kaloku bathatha izinto zethu ezibalulekileyo kuthi ngokungenalusini. Ngoko ke kufuneka uhlale uzikhusele, ungaziphithi uzithi dle izinto zakho ezibalulekileyo kuwe, uzifake epesini yakho maxesha onke. Uzikhusele nalapha eyadini yakho, utixe amaqhaga, uvale iifestile zakho neminyango yakho maxesha onke.

Ndiza kuqinisekisa ukuba sithetha noceba okanye sidibane neforam yelo luntu ukuba isincedise siyazise ukuba sinabakhenkethi abazosuka kwelinye ilizwe baze kweli lethu okanye elokishini yethu. Ngoko ke kuya kufuneka ke uceba waloo lokishi yethu okanye uluntu lwethu sidibane nalo okanye sidibane namapolisa alapha engingqini ukuba aze akhusele abakhenkethi aba baza kube bendwendwele ilokishi yethu. Bahlale bephose imehlo, bahlale besijongile, babajonge nabo amaxesha onke elo thuba baza kube belihleli apha kuloo ngingqi yethu.